Seo nka se etsang ke ho leka ho eletsa kapa ho hopotsa batho ba dulang le ka tlung hore kaofela re batho. Mme kaofela rena le ditokelo, kaofela rena le ditumelo tse fapafapaneng. Mme re tla leka hore ka mehla re leke ho hlomphana ho tloha ho e monyane ho isa e moholo, ho tloha ho e moholo ho isa ho e monyane. Mme re hlomphe tumelo, re hlomphe batho ba bang ka tekano ho sa kgathalatsehe hore na ba kena kereke e fe? ho etsuwa eng? Ba tsamaya neng? E kena nako mang? Ha re hlompheng, ha re hlomphaneng re hlomphe nako, re hlomphe kereke tsa batho ba bang. Ho sa kgathalatsehe hore na o monyane kapa o moholo ho le ho kae?

Mekgwa ya setso o ka phehang dijo ka yona yoh! mabele, mabele. Hona le motoho o bitswang o monate tjena ehlile ho kena, mabele a monate. Ke motoho o monate haholo, motoho o monate, dipabi, dipabi. Tse ding tsa dintho o sila poone, o sila poone, o sila poone, o sila poone, o sila poone. Bohobe bona ba, bohobe ba metsi mona, bohobe bo monate leqebelekwane. Eya, bohobe bo monate haholo bo ke batlang bana ba ka ke tloba ruta le nna hore hei! bohobe bo monate, ke dijo tse monate tsa Basotho tseo rona re di etsang tsa Basotho, tse re di jang ha monate.

Rre thabiso wa tseba hore mokete ona wa hao e tloba mokete o moholo haholo. Mme ke tla batla ho bona botle ka hare ho mokete ona wa hao. Ke se ke order-ile masela a matle, ditulo tse ntle, ha mmoho le tsohle tse tla hlokeha tse ka reng dikgalase, dikotlolo jwalo-jwalo. Ha ho tluwa dijong, ke tlo pheha maqebelekwane a monate, ke phehe nama, ke be ke nke dipabi ke di sile ho batho ba tla di thabela. Ho tlaba le juice hore batho batle ba theosetse le metsi, mme jwala re bo behella ka thoko. Ke tla di pheha hantle dijo tsena ka ntle, ke tshele metsi, ke tshele le ha ekaba borotho ba maqebelekwan. Ke be ke tshele le nama e monate, e monko o monate. Ke tla qala hosane.

Ho molemo ho kena kereke haholo, ho molemo ho kena kereke hobane lentswe le a hlokeha. Mme ho lehlohonolo ba tsebang hore bohlokwa ba kereke ke eng? Bohlokwa ba Modimo ke eng? Bohlokwa ba lentswe la Modimo ke eng? Mme ke nahana hore ho bohlokwa haholo, ebile ha ke nahane ke a tseba. Ho bohlokwa haholo hore o kene kereke. Ho bohlokwa bakeng sa hao, bakeng sa thuto tsa hao, bakeng sa tshireletso, bakeng sa bophelo ka kakaretso hore o tlo tsebe ho phela, o tlo tsebe ho tshireletseha, otlo tsebe hoba le tsohle tseo o di labalabelang. Ke hore o tlo kgumame fatshe o ye ho Modimo. O kene kereke, o rorise jehova ka mehla.

Wa tseba ho bohlokwa hoba le, ho behella maikutlo ka thoko ha o tla o shebane le bana. Wa tseba wena le molekane wa hao, kapa wena le motho o nang le ngwana le yena. Le tlameha ho utlwisisa hore ha ho tluwa baneng ha e sa le pakeng tsa lona, e se le ka baka la bona. E se le bona, ho rena bona eseng lona. Mme ha re ka beha maikutlo, ra beha ho shebella rona feela, ra beha maikutlo a kwatileng, a rarahaneng. Ra beha ho kwata ha rona ka thoko ra shebana le bana ho tla thusa . Ho tla rarolla dintho tse ngata. Ho kopana re etsetsa bana dintho, e se se taba ya hore ke etsetsa mang favor? Kapa ke etsetsa mang monyetla? Ha o etsetse motho e mong monyetla, o etsa ngwana hao seo o tlamehang o se etse jwalo ka motswadi. Tlohellang maikutlo le a behe ka thoko batswadi.

Mohlanne ke ile le wena dipapadi, e mohlang nna ke neng ke bapala papadi ena ya bolo ya maoto. Mme e ne ele tournament-e kgolo haholo, re bapalla tjhelete e batlang ele boima haholo. Mme ho ya moo, ke ile ka bona batjha ba bangata haholo ba tlile ho tlo shebella tournament-e eo. Mme ka bona hore ehlile wa tseba ha re ka tshwara tse ding tsa di-tournament-e tse tjena, ehlile diterata tsena di ka ba hlweka. Re ka bona batho ba bangata ba le tjantjello e kgolo. Ho ya lebaleng la dipapadi ho qobisa batjha dintho tse ngata tse kareng ho tsuba, ho nwa jwala, ho utswa, ho kena mathateng ka ntle le ka hare, ho leka hoba bontsha tsela e nepahetseng ka mehla. Wa bontsha hore dipapadi di bohlokwa, ho leka ho utulla lerato la bona la dipapadi ka ha ba bang ha ba fumane lerato ka malapeng a bona.

Thepa e rekilweng ke thepa e batlang ele thepa ya bohlokwa haholo. Ke ka qolla ntho tse tharo feela. Bolompoto bona bo kenyang dintho tsa bohlokwa, o di kenya ka moo ka Bolompotong. Ka utulla hape hore ho rekuwe braai stand-e bona bo entsweng ka matsoho hantle, bo entswe ka matsoho. Ba reka meqomo ena ehlileng e Basotho ba nwang ka yona bojwala ba Sesotho bona ee, bo entsuweng ka matsoho. Ke dintho tse ka batlang di entswe ka matsoho, tseo rona Basotho tseo re hlileng re ikotla sefuba ka tsona haholo eseng hanyane.